Kotsi ya teng ke hore, o ka iphumana o so o tshwarwa ke hlooho nako e kgolo le nyane. Mme o ka ba le bothata ba mahlo, ke ho dula o shebile screen sa phone.

Re le team ya motse, re kopa support ya lona baahisane ba rona, hobane ha re tswa ka motse, re le hloka haholo-holo hore le tle le re tshehetse.

Bohlokwa sa dipapadi, tsa ke ho kopanya batho. Batho kaofela ba kopane ba shebelle dipapadi ho be monate.

Ke hore ho bapallwe for a Fifa World Cup.

Ho ikwetlisa le dipapadi, di tla le thusa ka hore le dule le le fit.

Papadi tse ding tsa kgale, ke skipping moo re neng re ikarola ka bobedi ka bobedi, mme karolo ya bobedi e ne e tla ba yona e feel-ang, ha karolo ya pele e ba yona e bapalang.

Tse ding tsa dintho tseo ke di rekileng .

Ha poleke ya boikwetliso e bula, re lokela ho etsa bonnete ba hore e dula e hlwekile ka dinako tsohle, mme tse ding tsa dintho tse ikwetlisang di se ke , hobane di tlo etsa hore poleke ena e kwalwe. Mme ho tla be ho sena moo ho kwetlisang teng, ha re sebedisane mmoho moo ho ikwetlisang teng, mme ho be le safety.

Sebapadi se lokela ho ba phepong e ntle, mme se nwe metsi a mangata, se ikwetlise, mme a, a phomole nako e telele.

Ha ne ke kena sekolo, ke ile ka ba karolo ya debate team, mme team ya ka e le etsa bonnete ba hore, e fumana dintlha kaofela, ka topic eo re e filweng, mme re ile ra qetella re win-ne debate-ing.

Ke ka hobane, batjha ba sejwale-jwale, kapa ke behe ka hore batho ba sejwale-jwale, ba se ba rata bolo ho feta papadi ya cricket, mme se etsang hore ba se ka iphumana ba tsamaya le papadi ena, ke hobane ba dula ba tsamaya le papadi ya bolo. Mme ha ba sa fumana nako ya hore ba kgone ho shebella papadi ya cricket.

Dipapadi di thusa ka hore di etsa kelello e phole, mme mmele wa rona le ona e dula ikwetlisa, mme re dula re le phepong e ntle, ke hore re dula re le healthy. Dipapadi di nthusa ka hore , di etsa batho ba se ke ba nahana haholo.

Bula please fund me account-e, moo batswadi ba bang ba bang ba nang le bokgoni, ba kenye tjhelete moo, hore re tle re kgone ho rekela bana ba sekolo, diaparo tsa bolo.

Mmuso o lokela ho etsetsa baahi di-ground, moo ho tlileng ho bapalwa dipapadi teng.

Ha o so bapale bolo .

Ke ho etsa hore ba se ke iphumana ba se ba itimaditse.

Ka mo kopa hore re nke dinepe re le babedi .

Motho ha sa kgona ho phela bophelo ba neng pele e ne e kaba sebapadi se tumeng, ha jwale ha o hlaha ka nqale, motho o batla ho nka senepe le wena. Ha o sa kgona le ho ya dimolong, o re o lo ithekela dietanyana, ho sena motho a le mong ao kopang senepe.

Ke tla mobolella hore mohale o tsoha marweleng.

O mo tlohelle a be le dipapadi founung ya hae, tseo a ka di bapalang.

Moedi wa lerato la sebapadi sa ka, se fella ka hore ke qetella ke ingotse ka lebitso la hae, di social media-eng mona.

Ka ho baneng o motho a tsebang ho jaifa. Why Ke sa o nke video, mme o post-e tiktok-ong manene? Mme le wena o kgone ho trend-a.